Dingaka tsa setso le tsona di lokela ho thusa batho. Hobane ba bang ba batho ba tshepa tsona ngaka tsa setso. Hape malwetse a mang ha se ohle ao a ka phekolwang ke wa di-clinic kapa hona ho ya clinic-ing.

Ho na le yona ya dipilisi. Batho ba bo mme ba nwa dipilisi tsenono ho thibela kapo hona ho sebedisa di-condom, kgohlopo. Mme hona le ya bo mme le ya bo ntate kapo he, hona ho sa kene dikamanong le ho se amanye.

Hona wa ho susumetsa e le ka nnete. Hobane ke bona batho bao e leng hore ba ka re thusa. Ba tseba ho ho ngata ka ho no nong. Empa he a mang a matsatsi ho fihlela e le hore wa re tshwara hantle. Re qetelletse se re sa ile monono.

Hona ho ka ba fumanela motho e leng hore a ka sala le yena. Motho e leng hore a ka kgona ho mo thusa. A sa phela a le mong, a phele le motho. Kapa hona ka mo isa dintlong tsa batsofedi moo ho dulang batho ba baholo teng. A itulela monono.

Ke ile ka ya clinic-ing hoseng. Mme ka fumana ho ntse ho na le batho ba bangata. Mme he ke kgonne ho dula sebaka se se ngata monono. Hobane ho no ho etswa ka bonya. Ke eme dihoranyana tse nne kapa tse hlano.

Ke hore feela ho eketswe di-clinic mahaeng. Hoba di-clinic tse ngata tse ngatanyana hore bohle ba kgone ho fumana thuso. Kapa hona batho ba tsamaye ka di ka dintlo. Ba tsamaye matlung hore ba kgone ho ba thusa.

Eya, ke a tseba. Mme yona e reretswe ho thusa batho ba bo mme le batho ba bo ntate. Mona batho ba bo mme ba e leng hore ba na le mathatanyana.

Ba lokela ho ja dijo tse nang le di-mineral, le tsona di-vitamin. Hobane ha ba ikemela hantle. Hape ba lokela ho ba le motho a ka ba hlokomelang hore ha ba sa ema hantle, a be a le haufi le bona. Hape ba lokela ho ba ka hara tulo e loketseng seemo sa bona.

Ba ka fumana tshebediso tsa bona mabenkeleng ao a tshepahalang ho sebediswa tse leng hore di fumaneha haholo di-television-eng jwalo jwalo. Hape ba sheba shebe matshwao a jwalo ka dematologically tested. Hono ho bontsha hore ho loketse ho sebediswa.

Dipapatso tse jwalo ka tsenono, ke dipapatso tse leng hore ke di ntlela ke di nkela tlhoko haholo. Hobane di diriswa tse ding tsa tsona ke tse leng hore ke a di sebedisa. Dihlahiswa tse ding tsa tsona, dihlahiswa tse leng hore di ka tshepahala e ke ka nnete.

Nka berekisa sediriswa sa castor oil. Hobane ke sesebediswa se kgale ntse se le teng. Hape sesebediswa ke se ke batho ba ba ngata. hape ke sesebediswa se leng hore sa tshepahala. Se ka sebediswa ke mang kapa mang, ngwaneng, boholong, hohle.

O lokela ho kopana le e mong wa mokgahlo wa rona. Mme yena o tla o eletsa hore na lokela ho etsa eng le eng. Mme ke tla o kopantsha le ene. Mme o lokela ho latela tsohle tsa tse di amanang le tlhodisano mmoho le bona ba baithuti ba hao. Le hore na ba ka ba phephile ba maemong a hantle.

Ka mora hore ke ente vaccine ya ka. Mme le ya ntshwara hantle. Ha ke, ha ke ya ka ka ba le mathata mabapi le ho ja kapa ho sa ikutlwe hantle. Yona e ile ya be se ya ntshwara hantle. Le ha ne ke na le ho ke na le ho tshwarwa sedidinyana empa he yona ha e bile le ditlamorao tse mpe hakalo.

Ke lebohela bohle ba kgonneng ho ba le rona tsatsing la ka jeno. Empa ntho e entseng hore ke le bitsitse yona, ke yona hloko ya metsi le motlakase. Hobane phela ka thata. Haholo-holo batsofe. Ke yona ntho eno ke batla hore re tle re bue ka yona enono ya hore re lwantshe taba ena ya metsi le motlakase. Re nahanele baholo ba rona, batsofe hobane ke bona ba sokolang thata. Ka ofela ha rona re sokola.

Motswalle ke ile sepetleleng mane. Empa he ha ka kgona hore ke fumane thuso. Hobane ho na le ba bang ba fumaneng thuso pele ho nna. E na ke nahana hore e etswa ke hore re le batho ha re tshwane. Ba bang ba na le tsona di di-medical aid. Ba kgona hore o fumane thuso ka pelenyana ho feta rona.

Batho ba bo ntate ba qetelletse setsi ba sa ba sa phela hantle. Ba qetetse se ba imelwa. Ba ba le mathata a mangata ka yona taba enono. Ba sa tsebe hore na ba etse jwang. Mme hono ho ka fela hobane ba ka iphumanela thuso clinic-ing ya bo ntate. Ke yona e leng hore e shebana le dintho tse jwalo ka tsenono.

Eya, ho jwalo. Motho e mong le mong o tshwanetse hore a ye clinic-ing. Le ha e ka ba o tshwerwe ke dinthonyana e nyane hakakang. A kgone ho fumana thuso e hantle hona ba mo ente kapa hona o kgone ho ba mo fe le hore na a ka etsa hore a se tshwarwe ke ntho eno no jwang. Fumana le thuso ka botlalo hobane clinic-ing ke bona batho ba leng hore ba tsebana le ntho tsena ka botlalo.

O lokela hore o ente bana. Hobane kokwanahloko ena yona e kotsi haholo. Empa he, jwalo ka ha e le bana masole a bona a mmele santsane a le hantle. Ha e tlo ba etsa ntho e kalo hobane santsane e le bana, e santsane e le le ba banyane. Santsane ba na le matla a mangata ho fetisisa baholo. Masole a bona sena le bangata. Mme he ha ke nahane hore ekaba le tshwaetso e kalo ho bona.